Eyinkathini eyiningi abantu abadala bayakwazi ukuthi baqambe umntwana ozalwayo ngegama lakakhokho wakhe, ukuze noma avelelwa inkinga, noma abanenkinga yokuhlupha bambize ngalo lelo gama lelo, baye bakholelwe ukuthi liyakwazi ukuthi limlaphe umntwana.

Yoh! Ngiyacabanga ukuthi ingaba yinto enhle kakhulu leyo, kungaba yinto enhle kakhulu ngoba ngiyacabanga ukuthi abazali bami angeke bangilahlekise, bayakwazi okungafanele bayakwazi okungilungele. Ngiyacabanga ukuthi kungaba yinto enhle kakhulu, ukukhombisa ukujabula kumina.

Ngokuya ngami-ke mina ngiyaphikisana nalokho, angikuboni ukubaluleka kwamabhokisi ngoba-ke ibhokisi ngeke lihlale isikhathi eside, lizodliwa umhlabathi kanye nomuntu wakhona sekuphelile ngaye. Ngiyacabanga ukuthi nje ukuchitha imali ngokungenasidingo.

Ngiyacabanga ukuthi ilungelo lami ukuthi ngizikhethele umuntu engifuna ukuthi ngishade naye, ngiyazi ukuthi ngesinye isikhathi awukwazi ukuthi ungathathi imilayelo yabazali. Kodwa-ke emshadweni ngoba loyo muntu uzochitha naye isikhathi eside, kungcono ukuthi umuntu uqale umazi kuqala ngaphambi komshado ozobe uhlelwe abazali bami.

Kwelami-ke isiko into engiyibonayo, sisebenzisa izicholo singabantu besifazane kumele zibe zihlotshiswe, ngoba-ke izicholo uyakwazi ukuthi uzigqoke uma kunemicimbi sigqoka zona futhi zenze ngesikhumba esenkomo esinukayo. So, ngiyacabanga ukuthi mhlawumpe kungaba ngcono ukuthi basebenzise indwangu nemibalabala kanye ngemibalabala ehlukile ngoba-ke siba singanawo umbala.

Empeleni mina la engisuka khona umuntu omdala uyakwazi ukuthi uhlale phansi umnikeze isihlalo ahlale, noma ngabe ufike kuqala noma ngabe kusekhaya kodwa nomuntu ovakashile kumele ukuthi umsukele esihlalweni ahlale. Namanje sisayisebenzisa leyonto leyo, ikhombisa inhlonipho nokuzithanda.

Amasiko esinawo ahlukahlukene kodwa-ke mase kuqhathanisa nokuzalwa kweyingane yokuthi bayiqambe igama, kuyefana ngoba baye basebenzise indlela ezicishe zifane ngamasiko ahlukahlukile.

Ingakho kubalulekile ukuthi umuntu okhulayo abe nabazali bobabili azokwazi ukufunda kubona izinto ezimbi nezinhle ezenzakalayo, ngoba-ke uyakwazi ukuthi mawusukhetha indlela yakho, ukhethe usuwazi ukuthi kunendlela efanele nendlela engafanele. Ingakho-ke ukuthi kuzophuma kuye umuntu masekabonile ukuthi iyiphi indlela angayithanda, angayithatha, angayithanda futhi esiphi isimo esingamsebenzela yena ekuhambeni lolu hambo, uma ngabe usuke akhuliswe kahle abazali bakhe.

Yoh, ukudla ekwesiZulu engikukhumbula uphuthu namasi, ngoba-ke nanamhlanje ngisakudla lokho futhi kumnandi futhi kuyasuthisa, angeke futhi ube neyigulo thizeni.

Hhayi! Ngabonisa injabulo enkulu kakhulu ngajabula kakhulu ngoba i-rosette iyihhembe elisezingeni eliphezulu, futhi-ke ngahlonipheka noma ngihamba nje ngazizwa ngithokozile kakhulu.

Esikhathini esiningi noma isikhathi esiphila kuso manje ngiyacabanga ukuthi makungathiwa wonke umuntu ugqoke iyingubo zakhe zesintu, kungaba yinto yakhe engekho yinhle neze. Ngoba-ke abanye abantu bakhula bangawazi amasiko wabo futhi bakhula bangazazi iyingubo zabo zesintu, so ngiyacabanga ukuthi ngeke kube isu elihle kakhulu lelo ngoba kungaqhathanisa abantu ngamasiko wabo. Abanye abantu bangayenza amahlanya, amahlaya ngamasiko wabanye abantu.